Go itirela tshingwana sa ntlha ke tlhoka lefelo le le maleba go byala dibyalo tsa me. Dipeo kgotsa diblankisi, manyora, didiriswa tsa go dira mo tshingwaneng jaaka digarafo, foroko, haraka, di-glove-o o le metsi.

Go lema rooibos go thusa go nna le mefuta e e farologaneng ya ditshedi le go sireletsa tikologo ka ditsela tse di latelang. Tshireletso ya mefuta e ya di tshedi, go boloka metsi, go fokotsa kgotlhelo, go sireletsa mmu go rotloetsa temo ya tlhago.

Dithoro tse di botlhokwa ke mmidi, bupi jwa korong, rys-e, oats-u, bupi jwa mabele. Dithoro le dijo tsa dithoro di botlhokwa thata mo botshelong jwa batho ka gonne di re naya maatla a mmele le dikotla tse dingwe tse di farologaneng.

Pele o jala rooibos kwa temothuong ya gago, o tshwanetse go lukisa peo ka go e tsenya mo metsing a a mo lomong. Go lokisa mmu o o na leng acid-e le drainage e e siameng. Go jala peo sentle le go tlhokomela dimela ka go di fa letsatsi le le lekanetseng le metsi a a lekanetseng.

Rooibos e na le di nonofo tse di tlhomogileng tsa go se nne le caffeine. Go nna le di-antioxidant tse dintsi. Go nna le di-mineral-e le go se nne le oxalic acid. Melemo ya yona ya bophelo bo botle e akaretsa go sireletsa pelo, go thusa ka dithatafalo, go sireletsa letlalo, go thusa ka kgogelo ya dijo le go tokafatsa boroko.

Go dira matute a merogo e e farologaneng go oketsa dikotla le go natefisa seno. Matute a ka diriwa ka go kopanya merogo e e nang le metsi jaaka cucumber, spinach-e le celery le maungo a mangwe. Ditso tse di gatseditsweng go gatsedisa merogo go boloka dikotla tsa yona le go e dira gore e nne motlhofo. Go e dirisa nako nngwe le nngwe. Merogo e gatseditsweng e ka dirisiwa mo disopong, di-salad-eng kgotsa jaaka sejana sa ka thoko. Go dira di-salad-e ka merogo, go dirisa merogo e e farologaneng, go dira di-salad tse di nang le dikotla tse dintsi le go natefisa dijo.

Nka reka morogo wa Setswana o jaaka thepe, spinach-e kgotsa dinawa le merogo ya setšhaba o jaaka dikomkomere, digwete, ditamati kgotsa di eiye. Mabaka a go reka merogo e a ka nna morogo wa Setswana ke dijo tsa Setswana tse di nang le dikotla tse dintsi ebile di motlhofo go di bona le go di apaya. Merogo ya setšhaba di dirisiwa thata mo dijong tse dintsi. Di na le dikotla tse di farologaneng ebile di ka tswakanngwa le dijo tse dingwe.

Maemo a bosa le mafelo a ama mefuta ya maungo e ka jalwang ka go farologana ga motšheso, pula, letsatsi, mmu, bogodimo jwa lefatshe le go atamela metsi. Tse di laolang gore ke maungo a fe a ka golang sentle mo tikologong eo.

Maungo a na le seabe se se botlhokwa mo boitekanelong jwa motho le mo phepong ya gagwe ka go nna motswedi wa di-vitamin, di-mineral, fibre le di-antioxidant tse di sireletsang mmele. Maungo o ka a tsenya fa o apeya moro, o ka tsenya maungo jaaka ditamati, dipepere kgotsa lebelele mo morong go oketsa tatso le dikotla. Mo di-salad-eng go tsenya maungo a a jaaka apole, morara kgotsa dinawa mo salad-eng go e dira gore e nne monate le go oketsa fibre. Mo dijong tsa motshegare o ka dirisa maungo a a jaaka diapole, dipiere kgotsa dipanana go dira snack-e se se itekanetseng fa gare ga dijo.

Ee, go na le merogo e mengwe e e sa itsegeng thata e e nang le dikotla ebile e le monate go e leka. Merogo e jaaka morogo wa dinawa, morogo wa lerotho, morogo wa thepe. Lebaka la go bo di le molemo go di leka ke gore merogo eno e e sa tlwaelegang, e na le dikotla tse dintsi e kgona go gola botlhofo mo tikologong ya mo gae mme e ka tsenya tatso e ntšha le dikotla mo dijong tsa gago.

Go jala maungo a a jaaka diapole le dipanana go tlhoka go tlhopa peo e e siameng kgotsa go lema lefatshe sentle. Go jala ka tsela e e nepagetseng, go tlhokomela dimela ka go di nosetsa, go tlosa mofero le go di sireletsa. Mme kwa bofelong go roba wa maungo fa a botswitse.

Go jala ditamati, go simolola ka peo mo dibotlolong tsa peo. Morago di jalwa mo masimong a a lokisitsweng sentle. Di tlhoka metsi, letsatsi le mmu o o nang le dikotla. Mmme di ka tlhoka go tshegetswa. Go roba ditamati go dirwa fa dibutswitse ka go kgaola thito ya tamati ka fa tlase ga leungo.

Rooibos-o e jalwa ka go tswa mo dipeong tse di lemiwang mo mmung o o motlhabana. Mme morago ga go mela, dimela tse dinnye di a tlhatlhobiwa. Go roba go dirwa ka go kgaola makala a dimela, go tlhotlha le go tlhokomela matlhare ka go omisa le go ferment-wa pele ga a pakwa.

Rooibos-o e na le di-anti oxidant-e, e thusa boitekanelo jwa pelo le marapo, e fokotsa go ruruga. E thusa thulaganyo ya tshelo mme gape e kgona go thusa go swaetsa boroko ka e sena caffeine.

Dikgwetlho tse balemirui ba rooibos ba lebaganeng le tsona di akaretsa boemo jwa bosa, ditshedinyana le malwetsi. Thulaganyo ya go rekisa le tlhokego ya mekgwa ya segompieno. Go rarabolola dikgwetlho tseno, balemirui ba ka ikamaganya le phetogo ya bosa, ba laolwa ditshenyana le malwetsi. Ba tokafatsa thulaganyo ya go rekisa le go dirisa thekenoloji le mekgwa e mešwa.

Dingwe tsa dikgwetlho tse dikgolo tse balemirui ba maungo ba lebaganeng le tsone gompieno ke phetogo ya tlelaemete, malwetsi le di tshenekegi. Ditlhwatlhwa tsa mmaraka le dikgwebo. Ditlhwatlhwa tsa ditlhagiswa le ditshenyegelo tsa tiro le go tlhoka metsi.

Dingwe tsa ditsela tse dišwa tsa go dirisa maungo mo dijong tse di nang le boleng jo bo oketsegileng jaaka dijeme, matute le maungo a a omisitsweng. Di akaretsa go dirisa maungo a a sa tlwaelegang. Go kopanya maungo a a farologaneng. Go dirisa ditsela tse dišwa tsa go omisa maungo. Go oketsa boleng ka go tsenya metswako e mengwe le go tlisa mekgwa e mešwa ya go pakela le go babatsa.